A go mo thusa go emisa ditatlhegelo tse dingwe go bega tsietso eo, le go mo thusa go boela mannong, le go aga sešwa boitekanelo jwa gagwe jwa madi le jwa maikutlo?

Go itshireletsa ka nako ya thobalano, o seke wa tshwara madi a motho o mongwe, le go sa dirise dinalata tse di dirisitsweng.

Gantsi go dira gore kalafi e diege kgotsa e tlogelwe, mathata a a oketsegileng a madi le e leng go kgarameletsa malapa kwa pele mo lehumeng.

Go atolosa dikgetho tsa dipalangwa tsa botlhe jaaka dibese tsa baagi kgotsa di go thusa ditshenyegelo tsa dipalangwa go tlamela ka ditleliniki tsa boitekanelo tse di tsamayang le go seka-seka ditharabololo tsa kalafi ya thelebišene.

E ka dira gore motho a golafale a seka a nna le boleng jo bo siameng jwa botshelo, kana e leng go tlhaselwa ke bolwetse jwa pelo kgotsa setorouku jo bo bolayang.

Go sa lekalekane ga phitlhelelo, ditshenyegelo tse di kwa godimo, le morwalo wa malwetse a a sa foleng.

Ke tshepa ditlhare tsa tleliniki gonne di shebile pele before di tla neelwa batho.

Go gaufi thata, mme batho ba thusiwa ka bonako.

Go tokafatsa mekgwa ya go supa mafelo, go tokafatsa mafaratlhatlha a a tlhaeletsano, le go maatlafatsa baagi ba selegae.

Tlhotlhomisa dikgetho tse di jaaka mananeo a phokoletso mefuta e mengwe e e tlwaelegileng kgotsa mananeo a thuso a a neelwang ke di-company tsa diokobatsi kgotsa mekgatlho e e sa direng morokotso.

Ka ntlha ya ditlhokomelo e e kgethegileng ya kalafi le tshekatsheko e ka neelwang ka bonako, e ka nnang ya boloka matshelo le go thibela dikgobalo tse dingwe.

Go kopanya tlhokomelo ya boitekanelo jwa tlhaloganyo mo tlhokomelong ya motheo le mo mafelong a baagi go thapa le go katisa baitsenape ka matlhagatlhaga le go samagana le le kgoreletsi tsa phitlhelelo.

Thekenoloji e ka tokafatsa tlhokomelo ya kalafi thata le go fokotsa pitlagano ya bookelo ka tiriso tse di farologaneng, go akaretsa le go baya leitlho molwetsi o le ka kgakala. Telehealth dithulaganyo tse di dirisang le taolo e e tokafaditsweng ya go elela ga balwetse.

Ke tla ba bolelela gore dijo tse di jewang ko sekolong di na le dikotla tse dintsi, gonne gantsi thata go jewa merogo le maungo. Mme ke dijo tse di thusang mo mmeleng, ebile di na le dikotla.

Go na le kankere ya mabele, ya makgwafo, ya lela, la setlha, ya mala a makgolo, le ya letlalo, mme kankere ya letlalo ke yone e kotsi thata gonne e ka anama le dikarolo tse dingwe tsa mmele e ka naya senya dirwe tsa botlhokwa le go tsenya botshelo mo kotsing.

Maano a atlegang thata a go rotloetsa bana ba bannye go ja ka tsela e e itekanetseng a akaretsa go dira gore go nne le tikologo e e siameng le e kgatlhang ya nako ya dijo, go ba naya dijo tse di farologaneng tse di nang le dikotla le go dira sekao sa mekgwa ya go ja ka tsela e e itekanetseng.

Le fa ditlhokego le di diriswa tsa tlhokomelo ya boitekanelo di ka farologana, magareng ga dikgaolo tsa magaeng le tsa ditoropo ka kakaretso, tlhokomelo ya boitekanelo e tshwanetse go lekalekana go sa kgathalesege lefelo. Se se raya gore mongwe le mongwe o tshwanetse go kgona go bona tlhokomelo ya maemo a tshwanang, go akaretsa le ditirelo tsa dithibelo, tlhokomelo ya tshoganyetso, le dikalafi tse di kgethegileng go sa kgathalesege gore o nna kae.

Mananeo a go fepa kwa sekolong a tlamela kwa letloa la botlhokwa la pabalesego go bana ba ba tswang kwa magaeng a sa sireletsegang ka dijo, gape a botlhokwa mo go ithuteng.

Gonne o tla tsaya nako e gore a tshele ebile o re a lapa ntse a tsamaya gore.

Ee, go botlhokwa gore o bone moitseanape gonne go tlamela ka tshekatsheko e e tseneletseng, go seka-seka joo le go dira thulaganyo ya kalafi e e itebagantseng le motho.

Banna ba le bantsi ba na le kgatelelo ya mogopolo, ka jalo akanya gore go nwa jalwa botlhaswa ke tharabololo. Ka ke akanya gore ba tlhoka go gakololwa le go isiwa kwa kalafing.

Ke ne ke amegile thata, mme ke a thoma kgwebo ya go rekisa mo mafaratlhatlheng.